Kungenza ngijabulele kakhulu ukudlala eminye imidlalo eyayikade idlalwa ngaphambili yokuzivocavoca nokuqinisa umzimba.

Yebo, ngake ngafundisa umuntu esikoleni sami. Ngiyabafundisa abantwana leyo mdlalo esasiyidlala thina sisakhula. Bayayijabulela, ayisafani kona neyamanje, kodwa-ke isajabuleleka kakhulu.

Kumele uMahlengi ngaso sonke isikhathi abheke abanye abantu ukuthi bona benzani, bayenza kanjani futhi-ke azijabulise. Azi ukuthi noma ngabe uwinile noma ngabe akawinanga, akusho lutho lokho, inhloso ukuzijabulisa.

Ishintshile kakhulu, phambilini imidlalo eminingi bekuyeyamandla, nezikhwepha nezithukuthuku. Kodwa manje imidlalo eminingi sekuyengqondo nobuchwepheshe, njengabaloku sesikwisikhathi setekhinoloji.

UZiyanda kungamele axolise kuSiyanda, noSiyanda futhi ngokunjalo kumele ukuthi amxolela uZiyanda, bese umdlalo uyaqhubeka.

Ngingajabula kakhulu, ngiqhubeke naloyo msebenzi loyo, ngingabe ngisayeka ukuthola imali ngaleyo ndlela leyo.

Kungamele isikole sixube imidlalo ehlukahlukene eyayidlalwa kudala eminye, nemidlalo edlalwa eyigodini naseyindaweni ezahlukahlukene, kube imidlalo exubile neyabesilisa neyabesifazane.

Kube nomuntu onakekela isikhungo sezemidlalo, onakekele ugundwa kwatshani, aphinde anakekele ukubiyeka kwaso isikhungo, oqashiwe isikole.

Ngicabanga ngokwakha ubucwebe besezandleni noma ubucwebe obugqokwa eyinyaweni. Okuyizinto abantu abayithandayo, kodwa okungandile ukuthi kube khona abantu abazakhayo.

Kuveza amakhono kumfundi, kwesinye isikhathi angaholela ekutheni kube yilona khono umuntu agcine eseyiphilisa ngalo, ngoba akusibona bonke abantu, abafundi abazophumelela ngemfundo yabo.

Iyangikhuthaza ngoba iveza ukuthi ukuphumelela kuyinhlanganyisela yezinto eyincane, eziyiqoqwane umuntu asuke ezenza, ezigcina seziyezamvulela ithuba lokuthi afinyelele endaweni ephezulu.

Ntambama uma sengiqedile imisebenzi nokushikashikeka kosuku, ngithola isikhathi esanele sokuthi ngizilibazise ngiphumuze nomqondo ngezinto eyihlekisayo neyijabulisa.

Umdlalo obowuletha injabulo kakhulu, bekuwumdlalo wezi, wezezinyawo, ngale nje ngokuthi umuntu ubesuke ewinile noma ehluliwe, ukukhumbula izinto ebezenzeka eyinkundleni usuhleli phasi ekhaya, usuphumlile, ikona obekuletha injabulo enkulu, senixoxa ngako, nijabula, nincomana.

Ngingabuyisa umasichashelane, bekuwumdlalo omnandi wekhono lokucasha, kanjalo wekhono lokuthungatha kulaba abasuke kumele bathungathe, kube injabulo emnandi ehlanganisa imindeni. Ngingawuhlanganisa ngokuthi kuhlangane imindeni nabantu bahlangane endaweni eyodwa okuzokucashelana.

Kukhona amavidiyo kwi-inthanethi, akhombisa abantu bezivocavoca, besithi emva kwamasonto amabili naku okuzobe sekwenzekile emzimbeni. Hhayi, kuyangimangalisa, bengingakayizami, ngisamangele.

Ukunqoba akuwona okomuntu oyedwa, ukunqoba okweqembu. Ngakho-ke ngikhetha ukujabula neqembu kunokuba ngijabule ngedwa.

Kumele kube neyindawo ezikhethekile ezikoleni, lapho khona ngisho nabantu abanokhubazeka bengakwazi ukuthi babe nezemidlalo abazidlalayo ngaphakathi esikoleni.

Izikhungo zeze zemidlalo ezikhona kumele zinakekelwe, ziqoqwe ngokufanele, ziklamwe, zidwetshwe ngokufanele, ukuze zikwazi ukusetshenziswa futhi ngendlela efanele ngo, ngakwezezemidlalo.